Abafundi izimfundiso abangazibuyisela emphakathini yabo mayelana nobumbano nenhlonipho, bangafundisa imiphakathi ngokubaluleka kokubumbana nanokuhloniphana njengabantu. Ukuze imiphakathi nayo ibone ukubaluleka kokuhloniphana nanokusizana ngoba phela izandla ziyagezana.

Izinhlelo engingazifaka noma engingazenza ukuthi umphakathi uzibandakanye kangconywana kwezemidlalo ukuthi, nawo umphakathi uma ngabe kulungiswa izinkundla nawo umphakathi usize. Siphinde futhi sibe nama-program, azobhekisa kwintsha yanamhlanje nenye futhi engasiza kubantu asebekhulile ukuthi nabo bekwazi ukuthi babambe iqhaza ekudlaleni imidlalo.

Ezemidlalo ngasemakithi. Umphakathi wake waba nomthelela noma wahlomula ngoba kwakudlalwa ezemidlalo Ngakithi. Ngakho-ke ababedlala bakwazi ukuthi bashintshe izimpilo zabo babe ngabantu ebantwini. Lokhu kwabasiza kakhulu ukubakhulisa futhi nokubagcina behamba endleleni eqondile.

Izikole kumele zenze abafundi baqonde ukuthi kuhle ukudlala ezemidlalo futhi kubalungele njengezingane, ukuthi balulekwe ngokomqondo nangokwemizimba. Ngakho-ke ukuncintisana ngokweqile abakugweme ezikoleni, kepha bavuselele umoya wokudlala nokujabula kwezingane.

Iqhaza engicabanga ukuthi amakilabhu noma amaqembu ezemidlalo alidlalayo ekukhuliseni ithalente labantu abasha nokubasiza bafeze amaphupho abo, bayabasiza ukuthi babatholele amasponsa ukuze lawo masponsa abaqhubekise emidlalweni. Lokhu kuyabasiza ukuthi baphumelele empilweni, futhi bafeze namaphupho abo.

Wamakhadi engangiwuthanda kakhulu ngisakhula, umdlalo owawudinga ukuthi umuntu abe namakhadi amahlanu. Kulawo makhadi amahlanu, amathathu bekufanele afane, amabili kufanele futhi afane. Uma ngabe kwenzeke njalo-ke uzobe ungumuntu owinile noma ophumelele.

ngicabanga ukuthi zibamba iqhaza elikhulu ekuthuthukiseni ukuphila kahle ngokomzimba nangokwengqondo, ukusebenzisana namakhono enhlalakahle entsheni ngoba abafundisa izinto eziningi nangempilo nangokuzigcina. Ukugcina ungalokhu wenza izinto okungamele uzenze, kepha umqondo wakho uhlezi ungumqondo ophilayo futhi ogcwele ukuhlanzeka. Ngoba into osuke uyicabanga usuke ucabanga ukuthi ngabe kumele ngiye nini ukuyodlala imidlalo ngingalokhu nginaka izinto okungamele ngizinake.

Ngabe isikole sinomdlalo owodwa vo. Ngingaqinisekisa ukuthi wonke umfundi ubamba iqhaza ngokuthi umdlalo lona kube wumdlalo ongajabulelwa yiwo wonke umfundi. Okokuqala, kube wumdlalo ozothi uma ngabe udlalwa, wonke umuntu afise ngabe uyawudlala. Umdlalo othokozisayo nojabulisayo.

Izikole zingaqinisekisa ukuthi izinhlelo zezemidlalo aziyishiyi ngaphandle izingane ezingaqinile kwezemidlalo ngoba, uma ngabe ingane ingaqinile ngokwemidlalo lokho akuchazi ukuthi sekumele ikhishelwe ngaphandle noma ikhishelwe inyumbazane. Kodwa-ke ababenzise imidlalo ebafanele njengoba beyizingane ezingaqinile kwezemidlalo.

Izinhlelo zemidlalo zasendaweni zisiza kahle abantu ukubaletha ndawonye ngoba, uma ngabe kudlalwa abantu bayafika bebonke bezobukela futhi bebungaze ukudlala. Ngakho-ke, lokhu kwenza ukuthi abantu babe ndawonye.

Izinhlobo zemidlalo ezinikeza ezikolweni zangakithi, kuyadlalwa imidlalo yebhola bese kuba namantombazane aseyakwazi ukudlala ibhola lezinyawo. Ukwehluka loko ngoba abafana nabo badlala elabo namantombazane nabo adlale elabo.

Uma ngabe kudlalwa empilweni angeke njalo uhlezi uphuma phambili, kodwa-ke lokhu akufuneki ukuthi kukulahlise ithemba. Ngakho-ke lo mdlalo esizowudlala olandelayo, akufuneki ukuthi sililahle ithemba, kepha sibheke ukuthi sizowudlala ngendlela okumele udlalwe ngayo.